Isimo engike ngabhekana naso ukuba ngilahlekelwe umzali futhi ngikude kakhulu nekhaya, ngaleso sikhathi nganginganayo ngisho nesenti yokuba efonini ngikwazi ukuxhumana nabomndeni wami. Lokho kwangiphatha kabi kakhulu ngoba ngangingakwazi ngisho okukweletisa.

UNomalungelo angakuthola nje izinhlelo angazithola ocingweni lami lwaludala kungaba ikhamera, kanye nendlela yokuxhumana esheshayo i-WhatsApp kanye nenkundla yokuxhumana i-Facebook. Ngaphandle kwalokho ngoba iwumhlobo mdala, ayinakho okuningi, kodwa yilokho nje kuphela angakuthola.

Ukuba kulo mkhakha kuyadingeka kona ukuba obe uwumuntu oqine kakhulu ngokomqondo futhi onaso isibindi, futhi okwaziyo ukumelana nezimo nokuba abantu bengakhulumi nawe kahle noma besho okuthile okubi ngawe. Ngiyacabanga ukuba kuyadingeka ukuba ube umuntu o-brave kakhulu.

Lezi zitayela zihluke kakhulu njenge-jazz ithandwa ikakhulukazi abantu esethandwa ukuthi ukukhula, futhi i-hip-hop ithandwa iyingane eyincane noma bekhona-ke abadala abayithandayo ababeyithanda kusukela. Nawo umdanso futhi unabantu bawo owuthandayo, yona i-electronic, i-EDM. Zonke zinabantu bazo futhi abazithandayo, futhi abahlukayo nangeminyaka.

Ngicabanga ukuba ibhange uma ngibhanka nge-inthanethi kulula futhi kuyashesha kodwa ezinye izinto okudingeka umuntu abaziqaphele, ukuba ubonciphisa ilimithi yakho ngoba uma kungenzeka ube senkingeni yokuba kuntshontshwe ucingo lwakho, ungaba senkingeni yabantu abakwazi ukuba bekhiphe imali yakho. Kodwa kona kuyindlela elula kakhulu futhi esheshayo.

Idivayisi engingayenza eyokuba iqaphele ikakhulu abantu besifazane nezingane abalahlekayo, ukuba kukwazi ixhumane nemindeni yabo futhi kusheshe kutholakale usizo. Lokho kungenza kube kunciphe izinga labantu besimame abahlekayo kanye nezingane.

Ngokwami ingashintsha ngendlela yokuba abaculi ngeke besakwazi ukuba benze umsebenzi wabo kahle, ngoba umsebenzi wabo ngeke usadingeka kakhulu sokusetshenziswa amarobhothi. Ngalokho ngeke bakwazi ukwenza imali njengenjwayelo futhi kungachaphaza kabi umsebenzi wabo.

Ngiwuthisha bengazama ukuxoxa futhi ngicale ngibheke ukuba abafundi bami yiziphi izinkundla abazithanda kakhulu, ngoba ezinye zezinkundla azilungile ziyawucindezela umqondo wabantwana, futhi abanye begcina bezibulala ngenxa yokuhlukunyezwa kuzo zona le zinto.

Ziningi izindlela zokusebenzisa amadivayisi ahlakaniphile ngezindlela ezehlukene futhi for imisebenzi eyehlukene, ungayisebenzisa ngemihla ngemihla yempilo yakho, esikoleni, emsebenzini, uma uzivocavoca. Futhi zonke uma uzisebenzisa zinemilalelo etshengisayo ukuba uzisebenzisa kanjani.

Ngingazama ngazo zonke izindlela ukuba kuko konke engikwenzayo, ngixhumana nentsha, futhi ngithuthukise intsha kanye nemibono yentsha ukuze kwenze impilo ibelula, futhi nabo badlondlobale empilweni.

Uhlobo lomculo olulalelwa yisalukazi umculo wokholo ngoba ujule kakhulu futhi uyawululamisa umphefumulo wesalukazi, futhi usilethela injabulo ngokuxhumana neNkosi yayo uJehova.

Engingakwenza ukuba ngimeme abomphakathi babe yingxenye yakho konke engikwenzayo futhi nami ngithathe isinyathelo sokuba ngivakashele imithi phakathi, ngiyiphe isikhathi nezinsiza engizobe nginazo noma engimtholakalayo ukuba ngizithole, ukuze isize inhlalakahle yomphakathi.

Ngingawuklama ngokuba kulezo zithombe kube khona abantu bendawo kanye nezinto ezikhona zendawo njengamabhilidi, izinto zomlando wendawo.

Kona kuyabiza ukusebenzisa lokhu ngoba kudingeka ube nemali ukuba usebenzise lezi zinto, kuyafana noma kungaba nocingo kodwa idatha iyabiza futhi abaningi abakwazi ukufinyelela kuyona.

Ngingaxhumana noma ngilungiselele ne-service provider yami futhi amaselula amaningi esikhathini samanje ayakwazi ukuthi ushintshe ukuba ukwenze ukuba kusebenze uma ukwelinye ilizwe. Ngalokho ngingaxhumana nomuntu elawulayo ukuphatha kwifoni yami.

Kube uhlelo lwe-Channel O, lo hlelo kumina kube libe impumelelo ngoba likwazile ukuba lihlanganise umhlaba wonke, ikakhulukazi i-Afrika, futhi ezinhlelweni zabo kuhlezi kunabantu abasha. Ngicabanga ukuba kuyasiza ukufaka abantu abasha ezintweni ngoba uyakwazi ukuthi, uhlale ezintweni zesimanjemanje futhi uyakwazi abakudingayo, abakufunayo, nabakuthandayo.